Gore o fokotse go tlhamasala ga diterena, akanya ka go oketsa mekgatlho ya di tsamayang ka one, go tokafatsa ditsela go tlhoma ditlhwatlhwa ka nako ya fa go le mogote, go tokafatsa thulaganyo, go rotloetsa ditsela tse dingwe tsa terena, go tokafatsa diteišene le go naya batho tshedimosetso ka nako ya mmatota.

Go tsamaya ka dinao go thusa motho go nna le botsogo jo bo molemo jaaka go tokafatsa pelo le ditshika tsa madi le go oketsa go itshidila mmele. Ke tsela e e tlwaelegileng ya go tsamaya segolobogolo mo maetong a makhutshwane, ebile e siametse tikologo ebile ga e je madi a le mantsi. Go botlhokwa thata go dira gore go nne le mafaratlhatlha a a siametseng ba tsamaya ka dinao.

Batho ba ka nna ba seka ba tsamaya ka dibaesekele ka ntlha ya go tshwenyega ga pabalesego, mathata a ditheo tsa motheo, sekgala le maemo a bosa. Fa baesekele e utswitswe, e begele mapodisi a lefelo leo, o ba neye dinomoro tsa yone, o itsise baagelani le mabenkele a dibaesekele mme o romele mo metsweding ya go ikgolaganya le batho mo inthaneteng.

Go fofela kwa Nigeria o tshwanetse go rulaganya sefofane, o tlhatlhobe gore a o tlhoka go nna le VISA, o kope ditlankana tsa mosepele, o be o phutha dilo tse o di tlhokang. Fa o le kwa boemelafofaneng jo o yang kwa go jone, ikwadise, isa thoto ya gago, o fete ba lephata la tshireletso mme o palame sefofane. Fa o le mo sefofaneng latela ditaelo tsa motlhokomedi wa sefofane mme o itumelele dilo tse di mo sefofaneng. Fa o goroga kwa Nigeria, tsamaya kwa ofisi ya batswa kwa le ya lekgetho la dithoto, o tseye dilwana tsa gago mme o bone sepalangwa. Ipaakanyetse ditlhatlhobo tsa pabalesego, tlotla dingwe tsa lefelo leo mme o itumelele loeto la gago.

Dipone tsa mo mebileng di dira gore go nne le pabalesego, go bonagale sentle le go sireletsega. Go di tima bosigo go ka dira gore bokebekwa bo oketsege, go nne le dikotsi, pharakano e seka ya tsamaya sentle le gore batho ba ba tsamayang ka dinao ba boife.

Nkile ka jela nala kwa Hartebees Dam mme sepalangwa se nkileng ka se palama ga ke fitlha kwa ke sekepe.

Bakgweetsi ba dithoto ba lebana le dikgwetlho tse di tshwanang le go thibela go tsamaya mo bogodimong jo bo rileng, go nna mo lefelong le le bulegileng le go kgona go tsamaya mo dikgorong tse di kwa godimo. Go tokafatsa tsela e dikgoro di dirwang ka yone go ka thusa ka go oketsa bogodimo jwa tsone, go tokafatsa ponalo, go tokafatsa tsela ya go tsena le go tokafatsa tsela e dithoto di tshwarwang ka yone, go fokotsa go diega le go senyega ga dilo.

Ditirelo tsa go bitsa batho ka tsela ya ileketeroniki tse di jaaka Uber le Bolt-e di na le melemo e e fetang ya dithekesi tse di tlwaelegileng go akaretsa go duela kwa ntle ga madi, go latedisa batho ka nako ya mmatota, go tlhopha se o se batlang mo koloing, go nna le dilo tse di go sireletsang, go nna bonolo le go feto-fetoga le maemo. Gantsi di na le ditlhotlhwa tse di gaisanang di nna di le teng ka di ura di le masome a mabedi le bone ka letsatsi le dithulaganyo tsa go lekanyetsa boleng jwa ditirelo. Dikgetho tse di tumileng mo Aforika Borwa di akaretsa Uber, Bolt le In-drive.

Motshegare go dira gore go bonale botoka le go babalesega kgotsa mo mosong thata kgotsa thapama thata fa ke batla go efoga pharakano.

Maemo a dithekesi a tsewa a babalesegile ka ntlha ya pharakano e e kwa godimo ya batho ba ba tsamayang ka dinao. Dikgato tsa pabalesego badiredi, go patela le tikologo e e siameng.

Dibese tse di manobo-nobo di na le dilo tse dintsi tse di dirang gore di kgone go tsamaya sekgala se se leele. Di na le ditulo tse dintsi tse di nang le bolao jo bonnye, diphaposi e oketsegileng ya maoto, dilwana tsa mo teng, boitlosobodutu, dilo tse di sireletsang le dilo tse dingwe tse di dirang gore loeto lo nne monate.

Go nna le batho ba le bantsi thata go ama boiketlo jwa bapalami, pabalesego le tsela e terena e tsamayang ka yone. Ditharabololo di akaretsa go oketsa dipalo tsa diterena, go tokafatsa mafaratlhatlha le go laola ditlhokego, go tokafatsa maitemogelo a bapalami le bokgoni jwa bone.